Ingeniso endiyifumanayo ngokugonywa kwemfuyo yam iluncedo kakhulu kuzo ziphile zihlale zisempilweni. Iphinde ibe luncedo naseluntwini ngoba singabantu njena siphinde siphinde sitye kwakwimfuyo le siyifuyileyo ngoba ikukutya nakuthi.

Njengomfama kubalulekile ukuba isivuno sam ndisihoye, iziqhamo zam ndizihoye. Ngexesha elifanelekileyo kufanelekilke ukuba ndizigonye ngamaxesha onke, ndizijonge ndizihlambe ngamaxesha onke ukuze kungabikho. Ndijonge nezi zibolileyo ndizisuse ukwenzele zingabolisi ezinye ngoba kuzawubiza izinambuzane oko. So ke ndithetha ukuthi ukuthi ngamaxesha onke izivuno zam mandizihoye ndizijonge ngalo lonke ixesha.

Imifino ebalulekileyo ngeli xesha enyakeni yiminqathe, amakhaphetshu, ispinatshi, ilethasi, nezinye ngezinye ke endingakhange ndizibale.

Izixhobo endiza kuzisebenzisa ukutyala imifuno yam yiteletele, ngumhlakulo, yiarika, ngamanzi, nembewu yemifuno endiza kuyityala.

Okokuqala unobangela, umsebenzi wasefama awunasigxini. Okwesibini uthi uphangela loo minyaka uyiphangelayo uthi xa ufikelele ixesha lokuba mawuphumle, ungaphumi nanto ibambekayo. Okwesithathu imali yasezifama ngamanye amaxesha iba ncinci kakhulu kodwa wona umsebenzi abe emninzi. Ngoko ke ndisitsho nje yenye ingxaki yabantu or abazali nabantwana babo bangafuni baphelele apho ngoba bayibona ingeyonto inobanceda phambili ebomini.

Okokuqala ndingathi xa ndicebisa, ishishini lifuna umntu onengqondo yeshishini nomntu onesibindi ukuthi ngelinye ixesha ishishini liba namahlandenyuka so lifuna umntu ozokwazi unyamezela. Ishishini lifuna umntu wabantu ozokwazi usebenzisana nabantu ngoba kwishishini usebenzisana nabantu kakhulu, njalo njalo. Lifuna ukukhuthala ishishini, lifuna umntu obuzayo ofuna ulwazi ngamaxesha onke owamkela ulwazi othobekileyo. Yonke ke enye into ke ngoku iyalandela phezu koko.

Ingcebiso yokuqala kukuthoba amaxabiso uyibeke ngaphambili, uyiadvethayize emsebenzini okanye eshishinini lakho. Okwesibini kukuyenza umqwayto, ufake izipayisi ezaneleyo uyithengise ingumqwayto. Okwesithathu kukuyenza ibhega okanye iisoseyijizi ukuze izokhawuleza ithengwe ngabantu ngoba abantu bayazithanda iinto ezinjalo.

Ngamaxesha amanintsi imifuno esuka ezilalini imnandi kakhulu ngoba ikumhlaba obomvu. Umhlaba obomvu ukhupha imifuno neziqhamo ezinencasa kakhulu. Okwesibini imifuno yakhona iyazikhulela ngendlela efaneleyo ngexesha ngexesha lalo. Kweli cala ke kwezinye iindawo imifuno ayizikhuleli kuphela, iyancediswa nangezintofo, njalo njalo.

Inintsi kakhulu indima edlalwa ngamakhosikazi emafama. Okokuqala bathanda ucoceko nendlela elula yokwenza izinto. Okwesibini bayancikelela emsebenzini, benza izinto ngohlobo ekufuneke zenzeke ngalo. Thina ke bantu singootata siyathanda nje ukuxinga phaa naphaa kodwa bona oomama bayancikelela.

Xana ufuye ihagu awunangeniso ephangeleleyo ngokokuthengisa. Xa ufuye iihagu uyayazi uba ulindele into yokuba uba uthengise inyama yodwa. Kodwa ke xa ufuye inkomo uyayazi uba ufumana amasi, ufumana ubisi nezinye izinto ngokunjalo.

Okokuqala kukuhlisa amaxabiso. Okwesibini kukuthengisa le nyama rhoqo, ayibeke ngaphambili apha esilarheni sakhe. Okwesithathu kukufumana abantu baloo lali abahlala kuyo abaphe itorho ukuze nabo bazozama ukuba nemali ukwenzela babe nendlela nabo yokuthenga kwakule nyama. Enye ayivise abahlali ukuze bazobuya beyirhalela ngakumbi bade bayithenge.

Eyona nto yokuqala ebalulekileyo endinoyenza kukubulala ukhula ngamayeza, lufe mnyama. Okwesibini ndisebenzise umququ.

Ndinovuyo kakhulu ngomdiliya wam othe wasisivuno esimangalisayo. Ngoko ke ndinawo abantu endiqinisekileyo ngabo abazawuthenga loo mdiliya kuba ke phofu befuna uwusebenzisa for ukwenza ijem nokwenza newayini.

Xa amaxabiso okutya enyuka esihla iindleko zokuphila ziya zinyuka zisehla nazo, zibe phezulu ngamanye amaxesha zibe phantsi. Abantu abaninzi ngakumbi kwiilali nakwimida yasemimantla nase-Eastern Cape basebenzisa izabelo esikhulu semivuzo yabo ekutyeni nakwezinye izinto, nakwezinye indlela zokuphangela. Okwesibini ukunyuka kwemivuzo kumafama ichaphazela bona iphinde ichaphazele nabasebenzi nakubo. Kubo, kwelabo icala ichaphazela urhwebo lwangaphandle nezinye nezinye izinto.